Hai nṋe ndi vhona zwo khakhea muthu a tshi khoya u dala for lwa vhege a nga si hwale bege ṱhanu kha ḓi to paka bege nthihi na zwiambaro zwine a ḓivha uri u ḓo zwi ṱhoga a tshi paka u tea u sedza na mutsho wa fhethu hune a khoya hone uri u ḓo vha hani uri a sa soko paka zwiṅwe na zwiṅwe dzi bege dzi a vhuya dza nga dzi sa xela.

Ee nga ṅwaha wa twendi twendi three vhuponi ha hashu hovha hu kho gwalabiwa ritshi kho tea u ya mushumoni arongo kona uya mushumoni hu tshi khou gwalaba vho ramabindu a dzi thekhisi vho thoma u gwalaba ri nga ngomu thekhisi rank ra tsitsiwa dzithekhisini zwo vha zwi tshi kho vhaisa nga maanḓa na u tshuwisa ngori vha tshi gwalaba vha gwalaba nga dzinndwa.

Hai a thi thu ḓi wana ndi khou fhufha nga bupo mara ndi tshipfa vhaṅwe vha tshi amba vha ri musi ḽi tshi takuwa ndi hone zwi tshi tshuwisa mara ḽono vha nṱha zwivha zwi zwithu zwo ḓoweleaho nṋe a thi thu ḓi wana ndi kho fhufha ngaḽo.

Ee ndi zwa ndeme nga mannḓa u shumisa moḓoro wau ḓuvha na ḓuvha musi u tshi ya tshikolo mushumoni ngauri a u swiki wo lenga ende arali wo bva u songo fhedza uya kona u fhedzisa nga ngomu moḓoroni wau arali wo farwa nga nḓala wo bva u songo ḽa u ya kona u ḽa u tshi kho tshimbila u tshi khoya mushumoni moḓoro wau ndi wa ndeme nga mannḓa u u shumisa uya mushumoni tshifhinga tshoṱhe.

U gonyiswa ha mabisi kana dzi phuraisi dza dza mabisi zwone zwi ya ri affect mara ri nga si litsho pfesesa musi dzi piṱirolo na dzone dzi tshi khou ya nṱha ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vho ramabisi vha ri vhudze ho sala miṅwedzi uri ṅwedzi u ḓaho bisi ḽi ḓo ya nṱha hu si vha ri vhudze ṋamusi ri tshi khou badela uri bisi ḽi kho ḽi kho ḓo gonya.

Na nṋe ndi vhona zwithu zwi si zwithu zwavhuḓi uri vhathu vha ye mishumoni nga mabasi nga dzi baisigira kana nga milenzhe ngauri kha enei vhege yene ravha khayo vhuponi ha hashu ho thuliwa vhathu vhavhili nga tshifhinga tsho fhambananaho vhovha vha khou ya mishumoni nga dzibaisigira ndi vhona zwi songo tsireledzea ndi nga ndi nga eletshedza vhathu vhoṱhe vha no shumisa dzi baisigira kana vhono vha vha vha kho tshimbila nga milenzhe uya mishumoni uri vha ṋamele dzi thekhisi kana mabasi ngori zwi vha zwo tsireledzea kha uri vha sa fariwe vha sa phuphuledziwe kana u tsweliwa na u tsweliwa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha ṱange lwendo vha ye vhuongeloni zwivha zwikho thusa na uri vha kone u ita dzi nyonyoloso, ngauri vhato ḓiselwa mahayani na u tshekhiwa vha vha vha songo tshekhiwa nga nnḓa ha musi arali vho no kho vha ḓisela vha manese vha tshi kho ḓo thoma vha vha tsheka nga murahu ha musi vha tshi vha tshi vhafha mishonga.

Hai nṋe a thi thu ḓi wana ndi kho fhufha nga bufho ndi nga si vhe na zwine nda nga zwi amba nga ha bupo nga nnḓa ha zwine ra tou pfha nga vhaṅwe vha tshi amba uri musi ḽi tshi takuwa ḽi a tshuwisa mara ḽono vha nṱha a ni tsha pfa tshithu.

Ee nṋe ndi vhona mitengo ine ya badelwa u bva ha hashu uya mavhengeleni yo tea ngauri ri badela tshelede ṱhukhu nga maanḓa ende thekhisi kana bisi ḽi ri dzhia tsini na mahayani zwi vha zwo leluwa kha riṋe ro no kho to ya mavhengeleni hu sina zwinwe zwine ra khou yo ita nga tshelede ine ravha ro i badela.

Thekhisi yanga ndi nga ita uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi ye ndii tshekise nga ngomu thekhisini yanga hu vhe hu na tshithu tsha zwidzimamulilo arali ha nga sokou vha na mulilo na thekhisi yanga ivhe yo lugela u tshimbila badani, ende thekhisi yanga i dzulele u vha i kiḽini na vhanameli vha tshi ṋamela vha sa soko laṱa zwithu fhasi ngauri ri nga si iṱanzwa ḓuvha na ḓuvha mara ha yone i dzulela u vha a kiḽini na musi ndi tshi amba na vhanameli vhanga vha ḓi pfe vho tsireledzea.

Musi ṅwedzi wo fhela vho ra dzithekhisi vha vha vha kho gidimedzana na tshelede vho vha vha vha vha vha sa kho nyaga u fhiriwa nga dzi ḽaini dza u laisa ngauri tshelede i ḓo vha fhira ende na vhathu vho no vha vho hola vhavha vho bvisa dzigoloi dzavho vhuendi huvha ho tsitsikana ndi ngazwo hu tshivha na na u ḓala ha dzikhombo badani.

U hwalwa ha dzi thundu fhano Afurika Tshipembe ndi zwa ndeme vhukuma. Zwiporo zwi thusa nga u hwala zwithu zwononga malasha dzi zwithu zwa u lima na dzi peṱirolo uya nga u fhambana nga u fhambana.

Migwalabo ya dzithekhisi nṋe sa muṋameli i nkwama musi hu vhege hu maḓuvha a uya mushumoni nga matsheloni ndi kho tea u dzhia ḓuvha ḽine vhaḽi vhidza ḽivi mushumoni uri a thi ngo kona u swika nga mulandu wa uri hovha hu na migwalabo ya dzithekhisi ende zwo no vhaisa nga maanḓa ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga wa gwalaba musi no no ṋamela ni kho tea u tsa na humela murahu hune na dzula hone ngauri hu ḓo vha hu khou pfhi a u fhiriwa uya phanḓa.

Musi u tshi ṱoḓa u wana khadi ya u ṋamela mabisi vhuponi ha hashu uya wa to renga iyo khadi i dziṅwe dzi rengiswa mashophoni a hu no fana na vho shoprite vho spar na pick and pay na boxer ni to ya na renga iyo thikhithi na i wana dziṅwe ni dzi wana nga ngomu bisini musi ni tshi kho ṋamela ni badela vha nifha thikhithi ya u ṋamela ilo bisi u swikela ni tshi ya u badela futhi nga ṅwedzi u tevhelaho.

Tshenzhemo yapo kha dzi thekhisi nga awara dza mishumo kana dza u ya mishumoni ndi mmbi kana i mmbi nga maanḓa ngauri tshiṅwe tshifhinga ni khou tea u tou bva nga matsheloni tsheloni uri ni wane thekhisi ngauri ḽaini ya hone i vha i khulwane nga maanḓa. Ende dzi thekhisi nga matsheloni dzi a konḓa u wanala ngori muṅwe na muṅwe u vha khou ya mushumoni zwi ḓi tou fana na musi ni tshi ya u tshaisa zwo too ralo.

Vhareili vha dzithekhisi vha fha vhathu vha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi vha shuma zwavhuḓi navho ngori vha vha itela mulayo wa uri ho no paka dzithekhisi a si hone ha ne dzi goloi dza nnyi na nnyi dza dzhena hone. Namusi vha badani vha ṱhonifhana na vhareili vha zwiṅwe zwiendedzi.

Ano maḓuvha kha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, vha ri vhaaluwa vha ṋamele kha sithi dza u thoma. Tshifhinga tshinzhi arali hu na vhaaluwa, hu na vhana vhaṱuku vho namela kha sithi dza u thoma kana thanga dza, thangana dza murole vha humbelwa uri thanga dza murole dzi ye murahu, vhaaluwa vha dzhene phanḓa zwi a, zwi a thusa nga maanḓa.

Vhaṋameli vha nga tenda u vha na tshifhinga tsha uri nṋe dzi thekhisi ndi dzi namela nga tshifhinga, vha tshi khou tou sielisana. Namusi vho lenga, kha vha tende ur ṱanganedza uri vho lenga vha sa ṱoḓe u ṋamela dzi thekhisi dzi vhe, thekhisi i ḓale i fhire mmpimo.

Vhareili vha dzi thekhisi vha nga khwinifhadza nga uri vha sa ṋamedza overload na u ṱhonifha vhaṅwe vhathu badani na uri vha songo dzulela vha tshi overtaker kha vha dzhiye tshifhinga tshavho uri hune vha khou ya hone vha ḓo swika. Nga nnḓani ha u fhufha a dzi thekhisi, thekhisi nnzhi dzi wana dzi akisidennde ngauri dzi wana dzi khombo ngori maḓiraiva a hone a dzula a khou gidima, a khou fhufha.

Madzangano a dzi thekhisi ha khwinifhadzi tshithu a tou ṋaṋisa vhuyaḓa ha no itiwa nga vho taxi association na maḓiraiva ngauri vhareili vha a kona u lwela nḓila na vhareili vha zwiṋamedzi zwa nnyi na nnyi ngauri vha pfha uri vha khou dzhieliwa mushumo.

Ndi tsha vha na vhareili vha dzi thekhisi vha nga dzula vha amba uri vha khou ṱoḓa ri tshi shumisa hani na zwifhinga, kha dzi thekhisi dza mahayani, dzi thekhisi dza mahayani zwoṱhe zwo vhetshelwa tshifhinga uri arali i sevene ḓo vhuya nga thene u bva nga sevebe u swika nga thene hu vha hu si na tshiṅwe tshiendedzi. Vha nga khwinifhadzwa ngauri vha dovhe vha pangevho iṅwe thekhisi hanefho vhukati ngauri arali yo bva nga sevene, i bva yo ḓala vhaṅwe vho ndo tou ima vhaṅwe vho no takulana.

Nndwa dza dzi thekhisini dzi kwama vhaṋameli ngauri hu na muṅwe ṅwaha we ha vha hu na dzinndwa nga ngomu thekhisi renge ende hu na vhaṋameli vha dzi, vha dzi thekhisi. Vhareili vha dzi thekhisi vha thoma u thuntshana zwa ita uri hu thuntshwe na vhaṋameli. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri sa vhareili vha dzi thekhisi, vha tou dzula fhasi vha ambe nga nnḓani dzi nndwa.

Pfhanelo dzine nda dzi ṱhonifha kana ndi dzi dzhiela nṱha ndi uri vhareili vha dzi bisi ṱhukhu vha ṱhonifha vhaṋameli vhavho, vhareili vha dzi bisi ṱhukhu vha tea u vha na na zwithu zwa u tsima mulilo na u gidima nga tshipidi tsho kaliwaho badani ngauri dzi thekhisi ṱhukhu, dzi bisi ṱhukhu dzi awa nga maanḓa. So ndi zwa ndeme uri vha dzhiele nṱha tshipidi tshavho.

U vho ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela ngauri hu na milayo yo vhewaho for dzi badani. Ndi zwa ndeme u ṱhonifha milayo ya vhewaho dzi badani ngauri mapholisa vha tshi vho ḓo ni fara sa mureili ni ḓo vha ni tshi khou gungula. Ende arali ha nga vha na dzi khombo kha yeneyo thekhisi muvhuso a u badeli kha wo huvhalaho arali thekhisi tsho ḓala u fhira mmpimo.

Mushumo une vha nga u ita vhathogomeli vha nga u ita u dzudzanya ndi uri vha vhe na muṱangano na vhathu vha dzi taxi association, i nga si tou vha, tshi nga si tou vha tshiṋamelo ra ri ndi tsha vhathu vhahulwane fhedzi mara ri nga tou khwinifhadza kha tshetsho tshi ṋamelo uri vhathu vhahulwane vha pfhe vho ṱanganedzea nga khatsho zwi tshi nga na vhaholefhali vha kone u tshi ṋamela hetsho tshiṋamelo.